Nṋe sa muthu ane a kho kwamea kho dzula ndi kha luṱingo kana ndi kho shumisa sikirini musi ndi na ndi mushumoni ndi tshiya mushumoni ndi sia luṱingo lwanga hayani nga zwezwo ndi ḓivha uri a lunga n khakhisi na kha tshithu na tshithihi arali ndi tshi kho nyaga u vhala ndi lusia hayani nda ya ḽaiburari. Nga zwezwo ndi vha ndo kona u ṱutshela kule na luṱingo ngauri tenda fhedzi lwu tsini yanga tenda fhedzi lwu hune nda nga hu swikelela ndi ḓi wana ndo lu fara ndi kho lu putedza ezwo zwa sia ndi kho fhedzesa tshifhinga tshinzhi ndi kha sikirini fhedzi u vhea founu fhethu hune thi nga i swikelela nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda tshi ṱoḓa zwi a nthusa vhukuma.

Mbekanyamushumo dza muzika kha radiyo ya tshitshavha dzi fanela u katela khumbelo nnzhi dza vhathetshelesi kana u founa ngauri radiyo yo itela u mvumvusa vhathetshelesi vhone vhaṋe, na uri vhathetshelesi vha na nyimbo nnzhi dzine vha dzi ḓivha dzine kanzhi vhahashi a vha dzi ḓivhi so zwezwi vha tshi khou dzhena vhahumbela uri vha khou humbela u ṱambeliwa lufhio muhashi u ḓo vha a kho ḓivha uri huna lumba lufhio izwi zwi ṋea na vho ra muzika vhane vha kha ḓi tou thoma u takuwa tshikhala tsho u pfhiwa mashango muṅwe a kule na tsini. Ngauri vha thetshelesi vha ḓovha vha kho dzhena vho fhambananaho vha tshi humbela u tambeliwa muzika wa bora muzika vho nga u fhambana vhaṱuku na vhahulwane vho bvelelahone vhone vha kha ḓi bvelela vho no ḓivha kana vha sa divhalei.

Arali nṋe ndo vha ndi na mbekanyamushumo yanga ya muzika ndo vha ndi tshi ḓo lidza nyimbo dza kereke hedzi nyimbo dzi ṱuṱula muyawanga dzi nnyita uri ndi na musi ndi tshi kho vhala ndi vhale zwavhuḓi dzi fholisa muyawanga dzi mpha fulufhelo ndi pfho unga ri na vhathu vhanzhi vha ḓo dzi takalela hangeini nnḓa ngauri hu na vhanzhi vhane vho laṱa fulufhelo. Mara nga kha u thetshelesa nyimbo dza dza kereke nyimbo dza mudzimu vha kone u zwi fulufhelo litshe hone fulufhelo ḽi tshe ḽi nnzhi mudzimu vha hone mudzimu vha ḓo vhonala nga ngoho ri kho thetshelesa dze dzi nyimbo dza kereke dza u takula lutendoni wa thoma u fulufhela wo thoma humbula zwivhuya ho thoma humbula zwavhuḓi wa zwipfa uri vhutshilo vhutshe vhulapfhu zwi kha ḓi konadzea hezwi vhuyo kha ḓi to zwibveledza.

Nṋe ndi ḓi pfha ndo tsireledzea ho vheyiwa satellite dishi hahashu nga mannḓa hune nda dzula hone ngori satellite dishi heiḽa ivha i kho kokodza mafhungo a kule nga maanḓa ya kona u a ḓisela ri kone u a ḓisela riṋe kha dzi tv dzashu. Zwino ha nṋe athipfhi vhutshilo hanga vhu khomboni musi yo dzula hahashu ngauri ndi pfha husina hune ya khakhisa hone i sa kwame vhutshilo hanga nga nḓila mmbi ende u swika zwino ndi pfha zwoṱhe zwo dzudzanyea mafhungo ri kho a wana nga tshifhinga kha dzi tv dzashu na dzi radio dzashu na uri ahuna tsho khakheaho yo dzula hanefhala.

Nṋe tshumelo ya satelite ine nda i funesa ndi uri ḓisela mafhungo ngori satelite i ri hwalela mafhungo kule zwi no nga mutsho uri ok matshelo ḽi ḓo vuwa ḽi kho fhisa ṅwedzi u ḓaho nga heḽi ḓuvha u ḓo vuwa hu kho fhisa u khou rothola. Ezwo zwi ita uriu dzule wo lugisela uri zwiambaro zwo rothola uvho vhuria u renge na ngori hu ḓovha u kho rotholesa kana hu sa rotholesi nahone u ḓi lugisele u ṱavha naa ngori mvula i ḓo na kana a ini ndi zwiṅwe zwine nda zwi funesa i ri ita uri ri dzule ro fhaṱuwa ri ri na musi ri tshi dzhia dzi tsheyo ri dzhie ri kho ḓivha uri hu nga itea mini husi itee mini ri nga thusaleya gai.

Radio dza tshitshavha dzikha ḓivha dza ndeme kha naho hu kha ḽifhasi ḽa internet ngauri hu tshe na vhathu vhanzhi vhane a vhathu kona u swikelela internet avha koni u shumisa dzi ṱhingokhwalwa dzine ra kho dzi shumisa dza tshizwino dzine ra wana mafhungo ane ra nga a wana kha radio dza tshitshavha. Tshiṅwe hafhu huna vhathu vhane avha vhoni na vho vhane a vha koni u swikelela founu dza vhathu vha sa vhoni vhunga na dzo dzi tshi ḓura fhedzi vha kone u wana mafhungo kha radiyo ngauri vha vha vha kho thetshelesa radio dza tshitshavha dzi a u mvumvusa dzi ita uriu pfhe pfhe usi hangwe vhubvo hawe ngori dzi ita dzi tshi amba na nga zwa sialala ḽa vho makhulukuku washu he vha kanda hone he vha fhira hone zwoṱhe nga.

Thero yenda fhedzisela u i pfha kha mbekanyamushumo ya nyambedzano ndi a munwe munna a ḓivhaleaho venḓa ane u tshimbila na zwikolo atshi ṱuṱuwedza vhaswa nga u vhala bugu uri vhalani bugu iḽani bugu eḓelani bugu femani bugu tshiṅwe na tshiṅwe tshaṋu tshi thome nga bugu hezwi zwiṅwe zwoṱhe zwi ḓo to tevhela. A dovha a sumbedza vhutshilo hawe uri ene o thoma asi muthu na musi o fhaṱa ḽi ḓu ḽihulu a fhaṱela vhabebi vhawe a renga goloi zwino ukha ḓiisa pfhunzo dzawe phanḓa u kho ita phd yawe ngei yunivesithi ya wits fhano South Africa so ndi yone interview yo nṱuṱuwedzaho ye nda fhedzisela u ipfa ende hei interview iṱutshelana vhutshilo hanga ngori na nṋe ndi kho ita zwa tshikolo ndi nyanga u bvelela sae.

Dzi didzhei dza radio dzi tamba tshipiḓa tshihulu tshavhuḓi kha u ṱuṱuwedza kha u ṱuṱula dzangalelo ḽa vhathetshelesi u funa luimbo ngauri dzi a kona u tamba holuya luimbo ra rari lu khou lila nyana dza lufhungudza nyana dza ambelela zwavhuḓi na iwe wapfa u khou tama wa pfha uri luimbo lu khou lu khou ḓifha dza ambelela wa sala u na tshifanyiso tsha muhumbulo uri ni wane luimbo lu khou tambiwa wa wanga wau honeha hafho holwo luimbo wa khou humbela zwithu zwo no khou ṱutshela na lwo wa to zwi pfha uri ndi kha ḽinwe ḽi fhasi ndi kha vhunwe vhuimo ndi muyani dzi tshi khou ambelela didzhei nga nga luimbo lune lwa kho tamba didzhei dzi dovha dza ṱuṱuwedza ṱuṱula uri vhathu vha ḓivhe na dzi nyimbo ntswa vha dzi.

Vhuponi ha hashu vhathu vhanzhi vha shumisa data dza netiweke ya vodacom. Fhedzi dzi a ḓura dzone, nga uri gigi, one gig kana gigi nthihi vha vha vha khou i renga nga thirthy rannda.

Ndi dzulela u ḓi wana ndi khou badela masheleni a paḓaho mpimo tshifhinga tshoṱhe, musi ndi tshi khou renga data nga uri, data dzi a ḓura, dza netiweke ine nṋe nda shumisa yone. Ende ndo no ḓowela nga uri vhutshilo ha ano maḓuvha, ndi internet, internet i ṱoḓa data, fhedzi i zwo a zwi pfari zwavhuḓi zwa u shumisesa tshelede nnzhi ndi tshi renga data.

U ya nga ha nṋe ndi vhona ungari data dzine dza farea kha vhathu vhoṱhe, ndi data dza telkom. Dzi fhasisa nga maanḓa, mitengo ya hone i to kokovha vhukuma.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwo fanela uri hu pfi data dzi a tshinyala, nga uri naho ndo renga data, ndo kalelwa tshifhinga tsha uri tshi tshi sala tshi tshi swika maḓuvha mangana ngana dzi ḓovha dzo no tshinyala. Dzanga dzi vha dzo no fhela kale, tshifhinga tsha u tshinyala hadzo tshi tshi tshala tshi tshi swika.

Nga ḓuvha ndi a kona u renga data nga luraru nga ḓuvha ḽithihi. Kanzhi ndi vha ndi khou itela u athenda kiḽasi dzanga dza tshikolo, vhunga dzi tshi vha dzi online, kha kha zwa inthanethe. Tshiṅwe tshifhinga ndi vha ndi khou itela u ḓi mvumvusa nga dzi social media. Ndi nga zwo ndi tshi ṋanga data u fhirisa mi minetse ya u tou founa.

Ndi funa u renga phakhethe ya data ya ṅwedzi muṅwe na muṅwe, nga uri ya ḓuvha liṅwe na liṅwe tshiṅwe tshifhinga data dzi a tshinyala u sathu fhedza u dzi shumisa, ende dzi sala dzi tshi khou ḓura. Tshelede ya hone wa to i vhalela i sala i khou swika masheleni a data a tshelede dzine wa vha wo dzi renga nga ṅwedzi dza dovha dza fhira. So ndi funesa u renga data dza ṅwedzi.

Tshedzi wa mobile network ane u ṋea ndeme ya khwiṋe ya data ndi telkom. Data dza telkom dzi a farea nga uri u a kona u renga data dza WhatsApp fhedzi, dzine kha dzo hedzo data, u wa kona u founa, u wa kona u amba na vhathu vha hau. Kana wa to renga data dza dza dzi social media fhedzi nga luhafhulelo ha fhasi, wa kona u ḓi mvumvusa. Data dza hone dzi a farea nga mannḓa.

Musi ndi tshi renga data dza luṱingothendeleki kanzhi ndi ṱangana na khaedu ya netiweke, i tshi khou hana ndi tshi renga. Zwa sala zwi tshi ita uri tshiṅwe tshifhinga ndi wane ndo renga data luvhili zwi songo fanela. I zwo zwo khakhiswa nga network nga uri ndi ḓo vha ndi khou puṱedza, ndi tshi khou renga ndi khou puṱedza, ndi khou renga. Matsina network yo tenda yo renga, mara i khou hana u tsumbedza uri yo renga. I tshi sala i tshi vhuya network, ya tsumbedza uri ndo renga data luvhili nga khathihi.

Dzi promotion kana dzi discount musi ndi tshi khou renga data dza luṱingothendeleki, ndi zwithu zwine nda funesa u shumisa zwone tshifhinga tshoṱhe nga uri zwi mbulungela masheleni.

Kanzhi ndi renga data nga app yanga ya banngani, nga uri zwi mbulungela tshifhinga tsha u bva ndi tshi ya mavhengeleni kana ndi tshi ya kha vho u rengisa dzi data. So ndi tshi khou renga nga app yanga ya banngani, zwi vha zwo mbulungela nga maanḓa.

Zwine zwa ntsinyusa musi ndi tshi khou renga data, dza luṱingothendeleki Afrika Tshipembe, ndi network fhedzi. Network ya hone i a konḓisa, tshiṅwe tshifhinga i nyaga u tshi ita hezwiḽa zwo no pfi u risetha phone, uri founu i to dovholola u shuma. U sala u tshi shumisa data dza hone wo zwi pfa, nahone nga murahu ha tshifhinga tshilapfu. U renga data dza fhano Afrika Tshipembe, zwi nyaga muthu are na mbilu nda pfu yo u kona u lindela ngo uri network ya hone, i ya ongolowa.

Zwa zwino a thi thu to kona u ṋanga uri ndi ḓo kona u shumisa data nngafhani nga ṅwedzi, nga uri naho nda renga data nda ri ndi ḓo dzi shumisa ṅwedzi, ndi fhedza ndo dzi fhedza ṅwedzi u sathu fhela nga uri tshiṅwe tshifhinga u wana uri ndi khou borea, zwa sia zwi tshi ita uri ndi ḓi wane ndi khou puṱedza tshifhinga tshi founu founu yanga tshifhinga tshilapfu. Zwine zwi ḽa data, zwa sia zwi khou ita uri data dzanga dzi fhele ṅwedzi u sathu fhela. Fhedzi ndi dzula ndi tshi renga data dza ṅwedzi tshifhinga tshoṱhe, naho dzi tshi fhela ṅwedzi u sathu shu fhela.